Mo setso sa me, re apara dikgwele tsa letlalo le dikobo tsa matlhako. Ka dingwaga re simolotse go o kopanya diaparo tsa setso le tsa sejwalejwale go fitlha maemo a botshelo jwa letsatsi le letsatsi.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa mo di-conference-eng fa o tshwanelwa sentle mme o tlotlega.

Ke rata moaparo wa setso wa basadi o o jaaka leteisi kgotsa sekgetsi ka gonne o bontsha bosadi, botshegetsi le setso ka botlalo.

Ee, diaparo tse dikhutshwane tsa setso di ka rotloetsa go apara ka tsela e e siameng, go botlhokwa go rutega ka setso le tlotlo mo moaparong.

Diaparo le dilwana di supa setso sa motho, dingwao le ditumelo tsa gagwe, di bontsha tlotlo ya gagwe mo setšhabeng le tsela e a lebang botshelo ka yone.

Go ya ka setso, mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse go apara leteisi. Seno se supa tlotlo, boikarabelo le gore o godile mo setšhabeng.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di dirwa ka masela a a jaaka seshweshwe, leteisi e le khiba, Masela ano a tiile, gape a na le mebala e mentle.

Setso le diaparo tsa basadi di bontsha tlotlo, seriti le boemo jwa mosadi mo setšhabeng.

Ee, diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di fashion-e tsa segompieno, batho ba ka kopanya dilo tse pedi ka tsela e e bontshang setso le setaele sa sejwalejwale ba ntse ba tlotla dingwao tsa bona.

Ditso di ruta basadi go apara ka tlotlo le seriti. Diaparo tsa setso di boloka ngwaoboswa ka go tsweletsa dingwao le mekgwa ya bogologolo.

Fashion-e ya segompieno e thusa banna le basadi go apara diaparo tse di tshwanang, setso se santse se le botlhokwa go bontsha tlotlo. Seno se fapana le nako ya me.

Ditiragalo tsa hisetori, loago le ikonomi di fetola tsela e basadi ba aparang le go itshwarang ka yone.

Batlhami ba fashion-e ba tsenya dilo tsa setso ka go dirisa mebala masela le mekgwa ya setso mo diaparong tsa sejwalejwale, seno se bontsha tlotlo ya setso.

Diaparo tsa setso tse di jaaka seshweshwe le dituku di dirilwe ka mebala le setaele sa segompieno, di a fitlhelela basadi ba segompieno.

Diaparo tsa basadi di bontsha ditekanyetso tsa setšhaba ka go emela setso, boitsholo le tlotlo.

Fashion-e e ka thusa basadi le ba ba kgapetsweng go ikutlwa ba le maatla le go tshwaraganya le setšhaba.

Dikgotlhang di tlhaga fa batho ba sa dumelane ka diaparo tsa setso le fashion-e.

Nka dira diaparo tsa setso tse di kopanyang mebala ya setso le sejwalejwale jaaka dikobo tse di tshamekang le masela a a borethe. Seno se thusa go tshela setso mo fashion-eng e ntšhwa e batho ba e ratang.

Batho ba apara dikobo le ditlhako tsa setso mo manyalong a bona, di tshwara bokao jwa go amogela ba ba sa tswang go tswala le go bontsha tlotlo mo setšhabeng.